Kunganemiphumo emihle kakhulu ngoba iza kumnceda ekuphuhliseni ubomi bakhe ahlale esemzimbeni, ahlale ezilolonga loo nto yozilolonga nengqondo iyavuleka. Ingqondo kayivulekile loo nto iyakumnceda kwizifundo zakhe, imncede empilweni yakhe ukuziphatha nentlonipho. Nokusinda kwizinto ezinintsi, iinto ezifana neziyobisi, utywala nobumnandi nexesha kuba alisebenzise kakuhle. Ingamnceda kakhulu into yokuba angenele itenetya.

Ntombam into yokudlala i-netball ingakunceda kakhulu ngoba uzawukwazi ukudibana nabantu abahlukahlukeneyo, uzawukwazi ke uba nabahlobo ofuna uba nabo. Ikuncede nokukwakha izihlobo wokuzikhethela ufuna sihlobo sinjani okanye izihlobo ezinjani. Iyakunceda kakhulu loo nto ngoba ukuze ukuba ukuvakashela ezinye izikolo kwezinye iindawo nihamba ninonke, ingakunceda kakhulu loo nto. Thatha i-netball le udlale nabanye abantwana ngoba ukudlala wedwa akuncedi funeka udlale nabanye abantwana ukwazi ukuncedana ngendlela yokuthetha yokwakha ukusebenzisana njengeqembu.

Ezemidlalo zinefuthe elihle kakhulu kwezoqoqosho. Umzekelo, ukudlala iqela leragbhi loMzantsi Afrika kudibana abantu abantsundu, nabamhlophe ngomoya wovelwano, ngomoya wothando, ngomoya omnye. Loo nto iye ibize abakhenkethi kwilizwe lonke bazodibana bazobukela le ragbhi. Loo nto inceda uqoqosho ngokwezokhenketho, uqoqosho laseMzantsi Afrika liyaphakama, liyancedakala kuba namathuba omsebenzi engakhoyo njengokhuselo okanye ezophuhliso.

Eli qela belingaphumeleli ngoba ukukhetha abadlali ibikukhethwa kwabadlali abangakwaziyo ukusebenza ngokweqembu elinye. Loo nto ibinefuthe elibi kwiqembu eli lebhola. Kukhethwa abadlali abadala bodwa kodwa kawunojonga ngoku kukhethwa abadlali abancinane abafuna ukuveza ikhono labo kwibhola. Loo nto liyayinceda kakhulu ixesha, iqela loMzantsi Afrika. Enye into ebisenza ukuba ndiye ndicinge ukuba ibisenza eli qela lingabi nabalandeli yiyo enye into lisenza ukuba lingaqhubi kakuhle.